Vaxisati a va khomiwi ku fana na munhu wa xinuna lweyi a nga loveriwa hikwalaho ka ku ku na ntshembo lero ku wanuna a nga fanelanga ku tshama nkarhi wo leha a nga si na kuma muhlekisani wun'wanyana hi leswi swi endlaka ku ri nkarhi wa vona wo zila wu va wu nga lehangi ku fana na munhu wa xisati naswona ku na ndlela ya ku loko wanuna a feriwile a nga ha kota ku teka wasati un'wana na tinyanga to karhi ti nga si na fikelela kambe loko wa nsati u endla swilo leswiwani vanhu va misava hinkwavo va ta va va ri le henhla ka yena hikuva yena i wa xisati u fanele ku tihlonipha na ku ve ni a tshama nkarhi wo leha.

Ku cincana ka mindhavuko swi pfuna leswaku vanhu va kota ku twisisa ku ri ndhavuko wun'wani wu hanyisa ku yini leswaku munhu a nga tikumi a endle swilo kumbe ku vulavula marito lawa ma kalaka ma nga amukelekangi eka ndhavuko wolowo ku cincana ka ndhavuko swi endla leswaku hi va hi ri na ku tirhisana hi nga kandziyana swirhendze tanihi vanhu hikuva loko ndzi tiva ndhavuko wa munhu ku ri u hanya njhani ndzi ta kota ku swi tiva ku ri i yini leswi ndzi faneleke ku swi endla loko ndzi ri na yena nakona hi swihi leswi ni fane a ni fanelanga ku swi endla loko ndzi ri na yena hi kota ku hloniphana hi ku ya hi mindhavuko ya hina hi kota ku hloniphana hi ku ya hi swiendlo loko swi landzela emindhavuko ya hina.

Ina, swa pfumeleriwa na vona vaxisati va na wona mpfumelelo wo loko ku ri na malovolo va nghenelela va kota eku ve ni va vulavula hi mhaka ya malovolo hikuva wa xisati wa kota ku twisisa xiyimo lexiwa wansati lowun'wana a nga ta hlangana na xona se loko na yena a va a ri karhi a vulavula swi endla leswaku ku va ku nga ri na nkwetlembetano exikarhi ka vanhu lava bulaka timhaka ta malovolo.

Ku nga endliwa switori swo hlaya leswi swi nga tshamaka swi va swi ri kona ka swilo swo fana na va YouTube kumbe swi nga endliwa eka tibuku swi tsaliwa koho u ta va ku ri swilo leswi nga ta tirhisiwa eka rixaka leri taka leswaku va dyondzisiwa hi swona lomu swikolweni eka tsonga leswi swi ta endla ku ri va kota ku va va ri na vutivi lebyikulu.

Mikhuva leyi tirhisiwaka eka ndhavuko wa ka hina endzhaku ka xilahlo ku vitaniwa mufundhisi loko hi heta ku lahla a ta a ta chela mati laha jarateni nakona endzhaku ka masiku ya ntlhanu na mbirhi leswi a nga ta fika a swi endla ejaratini ra ka hina hinkwaro loko a hetile ku endla swilo leswiwani ndyangu wu ta va wu basile.

Ndzi nga tikuma ndzi tihlanganise na vanhu vo kota ku rhunga swiambalo swa ndhavuko wa vona ndzi nga vutisa malapi lawa ku faneleke ku tirhisiwa wona for mucato wa vona nakona ndzi nga endla vulavisisi swa ku hi swihi leswi swi pfumeleriwaka eka ndhavuko wa vona loko munhu a mbarile naswona hi swihi leswi kalaka swi nga pfumeleliki eka ndhavuko wa vona leswaku loko ndzi mbarile kumbe loko ndzi xavile malapi ndzi nga tikumi ndzi xave malapi ya ku a ma pfumelelekanga eka ndhavuko wa vona hi leswi ni nga swi endlaka.

Ndzi nga sindzisa leswaku eka ngoma ya le xibedhlele a ku na milawu leyi va yi yi dyondzaka yo kota ku n'wi pfuna ku ri a aka muti loko a kurile kambe loko a ya eka ngoma ya le nhoveni swi endla leswaku va va nyika milawu leyi nga ta kota ku aka mimiti ya vona nakona mimiti leyiwani yi kota ku kulisa vana kahle.

Ku cincana ka mindhavuko swi endla leswaku vuxaka byi kula hi la ka ku munhu u ta tsakela ku veni a tiva ku ri ndhavuko lowun'wana va hanyisa ku yini madyelo ya vona va endlisa ku yini leswi swi ta endla ku ri munhu a va ri na rinoko ro lava ku tshama a bula na munhu wa rixaka lerin'wana kumbe wa ndhavuko leyin'wana a ta kota ku dyondza no kota ku twisisa ku ri va endlisa ku yini endhavukweni ya vona.

Ina, i ntiyiso vavanuna vo tala va chava ku hlayisa vana va vona vavanuna vo tala va balekela ku hlayisa vana va vona va balekela ka vavasati van'wana lava kalaka vana kambe vaxisati hi ntalo wa kona a ku na lani va nga ta balekela kona vona hi vona va tshamaka va kurisaka vana va endlela hinkwaswo na swilaveko swa vona ku tlula vatatana wa kona ene vavanuna va rhandza no endla switshembiso leswi emahetelelweni a va koti ku swi fikelela ku tlula vaxisati.

Vubihi bya vukati lebyi hleriweke hileswaku u ta tikuma u rhandzana na munhu lonkulu eka wehe kumbe munhu lontsongo eka wehe nakona munhu loyiwani a nga ha endla swilo swo biha eka wena a tinsima a sima hi rito leraku vo n'wi lavela wena a hi yena a nga ku lava loko swi ta ka rirhandzu ra rirhandzu vukati bya rirhandzu mi kota ku twisisana na ku ve ni mi tirhisana ku tlula ka rirhandzu leri hleriweke nakona rirhandzu leri hleriweke ri endla leswaku vana va kula kahle emiehleketweni va nga ri kahle.

Xikongomelo xo ndzi ambala swiambalo swa ndhavuko wun'wana ku tlula ndhavuko wa mina i ku swa ndzi tsakisa ndhavuko wa vona wa ndzi tsakisa so ndzi tsakela ku ve ni ndzi kota ku twisisa ku ri i yini leswi like na ku tsakela ku twisisa ku ndhavuko wa vona wu yime njhani nakona loko swilo swa vona u swi mbarile swi va swi swi fambisa ku yini and ndzi ta kota ku ve ni ndzi ndzi vutisa na vinyi va ndhavuko ku ndhavuko wa vona wu yime hi ndlela yini.

Okay, eka eka ntlangu lowu tanihi munhu wa Xitsonga u nga ha mbala masapati yo basa kumbe ya xitshopana se u mbala na xibhelana u ambala na xikipa lexi u tsakelaka xona se u kuma na nguvu ya Xitsonga leyi wena u tsakelaka yona. U nga ha va u tsakela ngopfu liya ya ya ya xitshopana kumbe u tsakela nguvu ya yellow kumbe u tsakela nguvu ya blue se u yi tlhandleka ehenhla ka xikipa xa wena se u nga va u boha na duku leyi khavisiweke hi hi mikhavo ya tinguvu ta ta Xitsonga.

Dooh, a ya ha a ya ha tekeli enhlokweni mhaka ya xintu munhu vanhu vanhu vo tala sweswi mhaka ya xintu a ya ha tekeriwi enhlokweni ku ku nghene mhaka ya ku ve ni va ku va mbala ti-fashion kumbe va tsakela ku mbala swilo swo durha ku tlula swilo swa ndhavuko wa vona. Loko munhu a tikuma a mbale mpahla ya ndhavuko wa vona swi tikomba nga ku a nga a hi mu a nga hanyi a nga hanyi kahle swi tikomba nga ku a nga hanyi kahle ene a nga hanyi hi mikarhi ya hina. Swi tikomba nga ku i hanyela e emahanyelweni ya khale so xilo xa kahle ku ve ni ku mbariwa timpahla ta sweswi ku nga mbariwi timpahla ta ta ta ta ta xikhale kumbe timpahla ta ta ta ta ndhavuko.

Ina, swi kahle ku ve ni u tidyondzisa hi timpahla ta ndhavuko wa van'wana naswona ku ku ve ni u mbala swimbalo swa vona a swi bihanga hikuva u kota ku tiva leswaku munhu i swa ku ndhavuko wa vona wo hanyisa ku yini ene naswona loko u va u tidyondzisa hi mambalelo ya vona ya ndhavuko u kota ku tiva swa ku i yini leswi u faneleke ku swi mbala naswona i yini swa ku a wu fanelanga ku swi ku tikuma u swi mbarile hikuva wa kuma u mbale swimbalo wena u hleketa ku ri i swa ndhavuko wa wo karhi ku ve eka ndhavuko wa vona a swi amukelekanga so xilo xikulu i ku ve ni u tidyondzisa hi ndhavuko wa vona leswaku u nga tikumi u mbale swimbalo swa swa swa swa swa ku a swi amukelekanga eka ndhavuko wa vona.

Ka ndhawu leyi ni humaka ka yona vanhu va tsakela ngopfu ku mbala swimbalo swa swa manguva lawa swimbalo swa ndhavuko a swa ha talanga ku u kuma vanhu va swi mbarile nakona loko va swi mbala va swi mbala hi nkarhi wa wa wa wa siku ra ro tlangela ndhavuko nakona loko ku ri siku ra ndhavuko a swi talanga ku munhu a va ambale timpahla ta ndhavuko wa vona u kuma ambala timpahla ta ndhavuko wun'wanyana.

a a swi kahle hikuva munhu loyi a nga ta nghena e evukatini swi nga endla a kuma swa ku n'wi rhandza a nga n'wi rhandzi kumbe munhu loyi a faneleke ku n'wi nghenela i na i na munhu loyi a hanyaka na yena so loko mu teka munhu un'wana swa ku i fanele a nghena a nghenela nsati loyi a nga loveriwa hi nuna swi endla leswaku va fika va nga rhandzani hi ku hetiseka nakona swi endla ku va tikiseliwa ku va kota ku rhandzana hikuva lweyi wanuna kumbe lo n'wanuna mi lavaka ku a nghena i va a ri na munhu loyi a rhandzaka na yena se swi ta lava swa ku se a hambana na munhu loyi a rhandzaka na yena se a ta a ta tshama na munhu lweyi a nga siyiwa hi nuna. Leswi swi endlaka ku va ku ri na ku tika exikarhi ka vana kumbe le xikarhi ka ka yena wasati.

Swiambalo leswi ndzi nga va xavelaka swona vana va mina loyi wa xisati ndzi nga n'wu xavela xibelani masapati yo basa xikipa xo basa na nceka wu wu fambiselana na xibelana xa yena se na nceka lowutsongo lowu a nga ta wu boha enhlokweni lowu wa xinuna ndzi nga n'wu rhungisela e hembe kumbe xikipa lexi ni nga ta faka lapi nyana leyitsongo ya nceka wa wa ndhavuko wa Xitsonga ka tintangu a nga mbala masapati kumbe tintangu tin'wana na tin'wana na rona buruku ra kona a nga mbala buruku rin'wana na rin'wana leri a tsakelaka ku mbala rona.

Vuhlalu lebyi byi ambariwaka hi tin'anga a byi kulanga ngopfu i byi tsongo i byi tsanana a byi fani na vuhlalu lebyi byi mbaliwaka na tinguvu ta ndhavuko vuhlalu lebyi mbaliwaka na tinguvu ta ndhavuko i byikulu byo hlaya bya ko leswi va vuhlalu lebyi va byi tirhisaka ka ka tindhavuko ta Xizulu marhungulelo ya kona ma hambanile na na marhunghelo ya vuhlalu bya bya tin'anga ka tin'anga va tirhisa malayeni nyana rin'we va ri kambe ka swa ndhavuko va endla swilo lexikulu xi va xi xongisiwile hi ku hambanahambana.

Ndzi nga n'wi hlamusela ku a kumi ntambu ya nsiha leyi nga tiya kumbe a kuma wulu leyi nga tiya loko a ta va a tirhisa ntambu ya nsiha yo basanyana leyi nga tiya i ta yi hulela ka ka nayiti ya yena se a hlengeleta vuhlalu bya yena tanihi hi ku ya hi ku ya hi muhlovo lowu a tsakelaka wona a sungula hi hi hi ku nghenisa mbhoveni wa wa vuhlalu lebyiyani hi ku hi ku landzelelana leswi yena a lavisaka xiswona loko a nga lavi ku tirhisa nayiti a nga ha tirhisa yona ntambu liyani ya ya nsiha ingaku ko va nsiha nyana hikuva tin'wani ta kona ti tiyile ta koteka ku ve ni loko u yi nghenisa evuhlalwini ya kota ku ve ni yi humelela ehandle.

A ni ta n'wi hlamusela ku ri loko a cina e xibelana i fanele ku tiyisa milenge ya yena makatla ya yena ntsena a tlakusa nyana nenge nyana wun'we a chukucha masenge ya yena leswi swi faneleke ku ve ni xi cina i masenge ntsena makatla ya yena a ma fanelanga ku ve ni loko a cinisa masenge na wona ma cina i fanele ku ve ni u veka nenge ehansi wun'we u endla nga ku wo phekula nyana makatla a ma tsekatseki masenge hi woho ma .

Va fanele ku ambala hembe leri ri nga rhungiwa hi nceka wa Xitsonga kumbe e hembe ro basa kumbe hembe ra muhlovo wun'wana na wun'wana leri ri nga khavisiwa hi nceka wa wa Matsonga ku ya hi leswi yena a tsakelisaka xiswona loko swi ta ka mabhuruku buruku a nga mbala buruku rin'wana na rin'wana ku katsa na tintanghu mara ka mahembe eya swi lava swo swa ku veni ambala hembe leri ri nga ri nga khavisiwa hi nceka wa Matsonga kumbe hembe leri ri nga rhungisiwa hi nceka wa Matsonga na vona mabhuruku loko swi lava swi vula ku a nga tsakela ku veni a ri rhungisa hi nceka wa na rona a nga ri rhungisa kumbe a xongisa hi nceka lowuya ka mabhuruku ya ya .

Hi ku ya hi ndhavuko wa Vatsonga vanhu va xisati va mbala xibelana na xikipa xa muhlovo lowu va tsakelaka wona a heta a tlhandlekela hi minceka yimbirhi kumbe nceka wun'we e tintangwini u mbala masapati ya muhlovo lowu yena a tsakelaka wona.